Inaka, ngazi inaka kuyistolo ezithengisa izambatho zokuzilolonga eskhathini, esinengi engivamsu ukuzibona siyatholakala-ke eentolo, istolweni engisaziko esithengisa inaka ngobunengi kwakuyiPhawa.

Mina inaka engiyaziko inaka yisitolo esithengisa izambatho zesikhuwa, khulukhulu ngazi sithengisa izambatho sokujima namkha izambatho zokuzilolonga.

Iphephethu-ke yisambatho esimbathwa bomma namkha abentazanyana esingathi yi-aphroni-ke, esenzelwe nemincamo namkha ubuhlalu bentanjana. Sivamsu ukuba yi-four corner-ke, simbathwa bomma namkha abentazinyana esikhathini esinengi.

Ibhetjha-ke sembatha sabobaba esimbathwa ngaphasi esenziwe ngesikhumba.

Isithimba-ke yisambatho esimbathwa bomma khulukhulu basimbatha nephephethu-ke ngatjho ngithi simbathwa bentazinyana.

Itjorholo-ke kena, yihlobo wesambatho esambathwa bomma abatjhadileko, namkha abalobolwe ngokupheleleko.

Iporiyana-ke ke yihlobo lesambatho elimbathwa bobaba, abobaba abesebakhulileko-ke, abathetheko. Kazi-ke iporiyana iyanikelwa-ke umsana ubuya ngengomeni anikelwe nguyise.

Amapatlagwana-ke ziincathulo namkha manyathelo.

Iphothu yihlobo lesambatho-ke, esibathwa usifake ehloko yenziwe ngeskhumba

Ibhengela-ke ngeskhuwa yinto ebizwa ngombana ama-bangles yenziswe ngekhopha. Bayifaka esandleni na, amabhengela khulukhulu ambathwa bomma bawafake ezandlena enziwe ngesinjanake-ke engathi-gold, ikhopha yibhengela-ke

Amanambasikhambe ziinyathelo-ke ezivamise ukumbathwa bentazinyana-ke akhulumi ngabo-December-ke. Yinyathelwana ezi-flede ezivamsu ukubanzima bazifaku ubuhlalwana-ke, zikghatjiswe

Amaqiqi-ke-ke zizinto ezifakwe ngeendlebeni nazo-ke zivamisu ukufakwa bantazinyana nabomma zingenziwa ngobuhlalalo-ke, bhotjozwi iindlebe zifakwe ngendlebena.

Ibherede yingwani namkha yisigqoko

Idzila-ke yinto ebizwa ngebhrasi, kanti-ke ngatjho ngithi ibhengela le ntanyeni nalokhe elifakwa bomma. Ibhengela nje, eyenziwe ngekhopha elifakwa ngentanyena.

Awa, amatshega ngikhuluma amala yinto angiyazi intwele, sisambatho samandebele esibizwa amatshega?. angiyazi intwele.

Awa, iyerhana nayo into engayazi nenkhaya ayaziwa, nabantu abadala ayaziwa kungenza bone bona zinengi izembatho zesindebele engazazi.

Ingejana namkha ingutjana madoda intwezi angzazi isambatho naso lesi? awa ngizamile ukuzfuni iintwezi.

Ingwani sigqoko-ke sisambatho osithwale ehloko yisigcoko, yingwani.

Naso-ke enye ikghororo nobamkhulu akayazi intwele, abantu besimanjemanje-ke ngithi-ke, izambatho zesindebele ziyalahleka madoda asazazi.

Umlingakobe-ke ngiyawazi-ke, umlingakobe mncatjano omncani ongathi libhande elenziwe ngomncamo, linaphetheni-ke amahle-ke.

Inyoka-ke sisambatho sobuhlalo esimbathwa bomma nabatjhadako, esivamise ukuba side-ke sthome ehloko bembathe ehloko yehle beyokufike eenyaweni.

Inyoka ibathwa nakutjhadwako namkha nakungeni smanje.

Incagu-ke lihlobo lefesi encazana-ke ehlala ngemanzini, yifesi encani ehlala ngemanzini.

Isititirimba-ke naso-ke ngesinye-ke isabatho esivamise ukumbathwa bomma, simbathwa entanyeni sibanobuhlalo-ke sikghatjiswa ngobuhlalo.

Awa bona akukavumeleki ngombana isithimba sisambatho sabomma, simbathwa bomma isithimba. Abobaba babanezambatho zabo, godu hlola khulu bona abobaba bangambatha izembatho zabo mma nabentazinyana, akwenzeki mhlolo khulu indabenjalo.

Isiqobotjhelo-ke mhlobo wespelete esiberegiswako ukubopha, siberegiswa bentazana ngobunengi nababophileko ikumbese namkha ivunulo yabo bavamsu ukubamba ngespelete esikhulu-ke esibizwa ngesqobotjhelo.

Itjholo-ke, itjholo mhlobo wengutjana encazana-ke imbathwa bomma emahlombhe, khulukhulu abomma abathethweko nabangwabo bahloliphisa ngayo itjholo le, bayifake ngemahlombeni.

Icuba-ke sbindi, icuba yisbindi.

Irasu kuhlekuhle mncamo-ke umbathwa bentazana emahlombhe lawo, wehlele ngesifubeni ubizwa irasu-ke lawo okuvamise ukuba namaphetheni-ke. Ubenamaphetheni anzima ngombalabala ngokuya ngombalabala wawo, kodwana buhlalo obumbathwa bentazinyana bambathe entanyeni na, wehlele emahlombe.

Isinanazelo-ke ziimbongo zesbongo umuntu nawazi iimbongo zakhe, uyamnanazela-ke ibizwa ngesinanazelo, njengabo uMahlangu isinanazelo zaboMahlangu. NguMahlangu bomgwezana yirhotjhe elimnyama kanti amanye ayakhanya yisinanazelo-ke leso.

Isidonodono-ke mhlobo-ke we-instrument oberegiswa mandebele ukwenzu umvumo. Ngingatjho ngithi yigatara yamandebele isidonodono.

Inghwani awa iqiniso liyafuneka inghwani angazi bona khuyini, mara nangifunisela kuhle ngathi lihlotjana lo-music, elidlalwa stjhaba samandebele elibizwi inghwani.

Irhabi-ke sisembatho sabentazana bamaNdebele simbathwa mntazana-ke obuye ukuyothomba. Kusambatho esenziwe ngobuhlalu-ke, sifokhona, simbathwa ngaphambilana sinobuhlalo nje obulengako.

Isikotjhi-ke isikotjhi ifetjheni enye ekha igqokwa kade nakuthiwa isikotjhi kungaba liyembhe, libe namalayini amanengi akhrosanako, amalayini anamabalabala amanengi akhrosanako, ibizwa ngesikotjhi. Kungaba yibhrugu isikotjhi libe nemilayini, imilayini enemibala, iyalini elinemibala ehlukeneko kanti-ke imilayini le iyakhrosana, yenza amabhokisanyana amancani, kungaba sikotjhi-ke leso.

Isambatho esinye-ke esimbathwa bentazana naso-ke kanti simbathwa nerhabi, singena ngemva-ke sona-ke, sine-leather, sehla sine-leather ngaphakathi then size nobuhlalu-ke ngaphezudlwana-ke sibhode amazinzo la, sivale amazinzo la ngemva, naso sinobuhlalu nama-pattern waso ngemva. Sine-leather ke sona-ke nasehla siya ngenzasanyana so intwenye engathi yi-leather.

Umnayilani, awa godu ukukhuluma iqiniso angazi yini umnayilani kodwana ngazi i-nilon okuyitjhila-ke, itjhila-ke ekwenziwa ngalo izambatho, itjhila elisabuplastikinyana so, libizwa nge-nilon, kuyitjhila-ke lokwenza izambatho.

Umgari-ke ngingatjho ngithi libhande lelinye elide khulu elenziwe ngobuhlalu nalo, elimbathwa bomma ngesimanje ngesimanje namkha ngomhlambiso, ibizwa ngomgari. Ivamise balifaka lilenge, lisuke ehlokwena lilenge, lilengele phasi, ibizwa ngomgari-ke. Nalo-ke lina-pattern linama-colour colour, lenziwe ngobuhlalu obuhlukileko obunemibala ehlekileko.

Umadalanyana ke kuyinto ethwalwa ehlokwa eronjwana eyenziwe ngesikhumba, inoboya, ibizwa ngomadalanyana.

Umbhalo-ke yingubo yesikhethu enemibala eyahlukahlukeneko, enemilayini yemibala eyahlukahlukeneko, ibizwa ngombhalo.

Yingubo-ke nayo yamaNdebele evamise ukumbathwa bomma ebovu. Ibovu ngombala kanti-ke inamabalabala amnyama.

Umtshurhwana litjali namkha ingubo embathwa bomma abatjhadileko namkha abogogo abendileko nabangakwabo, yitjadlana nje encazana ebayibeka emahlombe la nabangakwabo namkha nabavakatjhela ebukhweni. Imbathwa babantu bomma abathethweko.

Isihlohlo zange khengayizwa, ayikho into ebizwa ngesihlohlo. Ayikho into ebizwa ngesihlohlo esiNdebeleni, isihlohlo namkha isihloko, awa isihlohlo asikho isembatho esibizwa ngesihlohlo, mina angisazi.

Umncwazi umncwazi yingwani namkha isigqoko esithwalwa ehloko.

Umkhala-ke yintwenye efakwa ehlokwa, ngathi libhande, efakwa bomma abawiseleko, ibizwa ngomkhala. Nayo-ke yenziwe ngobuhlalu, isalibhanjana elirondo elihlala ehlokwa inemibalabala ehlukeneko nayo inama-pattern wayo, ibizwa ngomkhala-ke.

Unomahlonjana-ke libhande elinye elingena emahlombe lana, elenziwe ngobuhlalu nalo. Lifakwa lifakwa bomma nabo emahlombe lana, linama-pattern then lenziwe ngobuhladlwana balo, unemibala ehlukileko.

Unomatlawana ngezinye zezambatho zesiNdebele engingazazi mhlambe ngimncani khulu ukuthi ngingazazi.

Ivunulo yesintu iqakatheke khulu ngombana yenza umuntu azazi bona ngubani, aziwe nangabanye abantu nabambona, kubonakale nakavela ukuthi oh umuntu lo liNdebele, uvela ngesitjhabeni saKwaNdebele. Yenza umuntu nginatjho ngithi abe-unique azazi imvelaphi yakhe nokobana azi amagama wevunulo le nokuthi atjho ukuthini, nokuthi asuselwaphi ngombana ivunulo yenza umuntu azazi bona ngubani, usukaphi, imvelaphi yakhe.

Inaka-ke sisembatho esimbathwa makhosi.

Iphotho-ke ngithi yisembatho esifana nephephethu kodwana-ke sona simbathwa bomma-ke esele bakhulileko.

ke sisembatho sabentazinyana babuyokuthomba, kusisembatho-ke naso-ke esi-flat senziwe ngobuhlalo, sinamaphetheni. Kantike-ke sona simbathwa bentazana kwaphela.

Ibhetjha-ke, ibhetjha limbathwa masokana namkha abobaba. Libhrugu lamasokana-ke lenziwe ngesikhumba elenziwa ngesikhumba senyamazana kuyibhrugwana elifitjhani nje elincazana elimbathwa masokana.

Isithimba-ke ivunulo embathwa bentazana, eyenziwe ngesikhumba sembuzi-ke. Imbathwa bentazana-ke lokha nakunequde namkha-ke kumahlubulo.

Itjorholo-ke, itjorholo imbathwa bomma abendileko-ke, ngathi ngithi iyafana nephephethu nayo kodwana ayifani ngama-design ngaphambili la. Itjhorholo-ke inama-design amanye amalimi angathi mathathu, kodwana yona-ke imbathwa bomma abatjhadileko namkha abendileko.

Iporiyana-ke ngenye yevunulo embathwa bobaba abathetheko, bayimbatha lokha nakunomnyanya-ke bayigaca namkha bayigaca ngentanyeni .

Amapatlagwana manyathelo avulekileko, afana nama-sandals namkha amancapsi.

Awa, godu umtjhotjho angazi bona yini kodwana ngiyazi ukuthi yivunulo.

Ibhengela-ke ngelifakwa esandleni, elifakwa bomma.

Amanambasikhambe manyathelo-ke avamise ukumbathwa bentazana, amanye anzima amanye amhlophe amanyathelo amahle abawakghabise ngobuhlalo. Kanti-ke amanye ngemihlobohlobo eminengi yamabala kodwana ayafana namateki ziinyathelo nje ezi flat ezivalekileko.

Amacici-ke ngokhunye kweenrhabisi ezifakwa eendlebeni.

Ibherede ngezinye zeengwani-ke nazo-ke ezithwalwa ehloko, ingwani-ke.

Idzila-ke ngenye yevunulo namkha ubuhlalo obufakwa entanyeni, buvamise ukufakwa bomma buyafana qishe ngathi libhengela lentanyeni.

Angifuni nokuleya amala-ke amatshega yinto engingayazi kodwana nayo ngiyazi bona yinto ehlangane nevunulo yabomma.

Iyerhana-ke ngobunye bobuhlalo buvamise ukuba mhlophe nabo-ke, obumbathwa bentazana nevunulo, buyalengelela nje bulengelela duze nephephethu, yiyo-ke iyerhana-ke leyo. Ivamise ukuba nobuhlalo obu-blue enzasi le.

Ingutjana-ke yingubana encani-ke, evamise ukumbathwa bomma emahlombe, abomma abathethweko.

Ingwani sigqoko, khulukhulu simbathwa bobaba.

Ikghororo buhlalo bentanyeni obumbathwa bentazana, ngingatjho ngithi yi-necklace yesikhethu-ke nayo-ke embathwa bentazana-ke nayo irhatjhiswe ngobuhlalwana-ke inamaphetheni wayo.

Umlingakobe-ke buhlalo obumbathwa bomma ehloko nabawiseleko.

Inyoka-ke ithwalwa ehloko, ithwalwa mntwana ophiwa umakoti owendileko. Ithwalwa ehloko-ke nayo ilengelele phasi, inyoka-ke leyo.

Inyoka imbathwa lokha, imbathwa mntwana ophiwa umakoti nakunomnyanya, ngingatjho ngithi ngedwende umntwana ophiwa umakoti owendileko nguye-ke ombathiswa inyoka-ke le imbathwa ehloko.

Awa, angekhe ngazazi zoke, incagu nayo angiyazi, incagu awa angiyazi.

Isititirimba-ke yisembatho esimbathwa masokana-ke, lokha-ke nawayokuwela.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba, njengoba kusisembatho sabomma begodu abakavumeleki nokusithinta begodu.

Isiqobotjhelo yinto engathi ifana nenalidi, iberegiswa bentazana abavunulako ukubopha babambise ngayo ivunulo yabo.

Itjholo-ke itjholi yembathwa bomma emahlombe bomma abathethweko nabangakwabo, namkha nabavakatjhele ebukhweni. Bomma nje abathetheko abafaka itjholo ngemahlombe.